Ekungase kulahleke ukuthi amasiko awasabukeki ngale ndlela le bewabukeka ngayo ngenkathi yakudala ensundu , yabo abokhokho nabogogo bethu. Manje sizama ukwenza izinto ngalokhu okuseduzane okuthiwa ama-short cut. Siyintsha kumele sizame ukubuyela kule ndlela le ensundu yabantu abadala le abasifundise ngayo and le yokwenza izinto ngakhona.

Amaholidi enkolo adlala indima ekukhuthazeni ukubambana komphakathi ngoba kanjalo sisuka sazi imvelaphi yethu, nokuthi amasiko wethu asebenza kanjani. Kungabi usuku nje lokubungaza indaba yokuthi iholide.

Imithandazo kanye nemikhuba eyenziwa ngesikhathi sokuzalwa kanye nemikhosi yokuqamba ingane. Isiza umphakathi ngokuthi leyo ngane leyo igama ezoqambwa ngalo, kumele iphile ngalo ukukhombisa umphakathi ukuthi loyo muntu loyo akaqambwanga ngalelo gama lelo ngokwephutha or ngokwenzakaleni. Uzophila, abe yilokho abamuqambe kona emphakathini. Kanjalo kusiza ukuthi umphakathi wakheke ngokuthi intsha izokwazi ukuthi nayo uma seyiba nezingane zayo izokhona ukuqamba izingane ngokufanelekile futhi baqhubekise amasiko ngendlela efanelekile.

Indima yezingubo ezintsha ezinikezelwa emva kwesiko lakwaZulu lokuhlukaniswa komfana eyiswa esigabeni sobudala ukuthi. Akuhluki kakhulu kona ngoba kusuke kube ukuthi usuka ekugcokeni lokhu okuncane ukuze uye kulokhu kwabantu abadala. Ukufaka wona amabheshu nakanjalo kanjalo so nakwamanye amasiko kwenziwa kanjalo ukuthi mawusuka ekugcokeni njengengane, sowuya ebudaleni uzonikwa lokhu okufanele ukuthi kugcokwe amadoda kuphela.

Ukubaluleka kwezingxoxo zamalobolo. Kubanzi ngaleli siko ngoba kanjalo akuhlanganiswa umakoti nomkhwenyane kuphela, kepha kuhlanganiswa amathonga ngokwenza umsebenzi wokuthi kuhlatshwe isilwane kubungazwe ngotshwala besintu. Futhi kanjalo kulokho okubonisa khona ukuthi sihlanganisa amathonga, hhayi umakoti nomkhwenyana noma imindeni le emibili kuphela. Kanjalo sibungaza ukuthi isintu sethu sisebenze kanjalo kusukela le abantu abansundu nabo abogogo nabokhokho bethu.

Lokho kuyiqiniso amasiko endabuko afana nemikhosi alahlekelwa ubuqiniso bawo ngenxa yezinkathi zamanje ngoba intsha ayinandaba namasiko manje. Babungaza loku okunobuchwepheshe obuningi ngoba yilokho okwenza ukuthi impilo ibe lula. Amasiko wethu bekuyiyo indlela ephephile futhi ephilile esaziyo ukuthi, abogogo nabokhokho bethu babungaza ngayo, nokuthi yindlela efanelekile ukuthi kuphilwe ngayo.

Inhloso yalokhu ukuthi umfana azi naye ukuthi imisebenzi yakhe izoshintsa ngoba akasaso umfana, seka suke ebufaneni uya ebudodeni. Kanjalo kumele azi ukuthi yiziphi iy'lungiselela ekumele azenze naye njengoba esuka ebunsizweni eya ebudodeni. Kanjalo bamlungisela ukuthi akwazi ukuthi abe yindoda eqotho emndenini wakhe nasemphakathini.

Ukubaluleka kwemvunulo noma izimpahla zesintu zamasiko akwaZulu ukuthi, kukubonisa ukuthi siziqhenya kangakanani ngesintu sethu. Nakhona yikho ekukhona ukuthi kuhlaziye umehluko phakathi kwabafazi namadoda ngey'mpahla nje, ubone ukuthi bekuphilwa kanjani ngesikhathi esinsundu, nesabo gogo nabo khokho bethu.

Ngomongo womlando namasiko wezinqubo zokukhulisa kwezingane zabafana, akushintshanga neze ngoba kusalandelelwa ngendlela le isiko beyibekwe ngakhona. Ukuthi umfana kumele adlule kuzo zonke ley'nyathelo lezi ezabekwa ukuthi akwazi ukuqonda ukuthi isiko lakhe limayelana nani. Nokuthi yiziphi izinto afanele azenze nokuthi azibungaze.